Ke ne ke tla tlhopa se-China sa Manderin, Spanish, Sefora, Arabia le se-Swahili ka gonne di dira gore ke gone go bona ditso tse di farologaneng, dikgolagano tsa lefatshe lotlhe le ditšhono tsa kgwebo, dipolomate, histori le puisano.

Ditshenyegelo tse di ga tshela kwa ditoropong gantsi e gakatsa go sa lekalekane ka loago le ikonomi ka go dira gore re nne le dikgoreletsi mo matlong, mo thutong le mo ditšhonong tsa go bona ditiro. Mme seno se ama batho ba ba amogelang madi a mannye, ba ba go tsamaisana le ditshenyegelo tse di tlhatlhogang ka tsela e e sa lekaneng.

Borremogolo le bo mmemogolo ba ruta bopelotelele, bopelonomi, botlhokwa ba go dira ka naatla ba gakolola dikokomana tse dišwa go ananela dilo tse di fetileng, fa ntse di agela isagwe.

Diaparo tsa basadi, setso go ralala ditsong, di na le boteng jo bo tlwaelegang jwa bontle, histori le botsweretshi.

Diaparo tsa setso sa Setswana, jaaka makgabe tsa basadi le diope, tshega tsa banna di tshotse bokao jo bo tseneletseng jwa setso. Di bontsha bošwa le boitshupo ka ditlhamo tsa tsone tse di tlhaolegileng diphethene le botsweretse.

Manyalo a a rulaganetsweng a a kileng a bo a le ditlwaelo, a ne a theilwe mo dingwageng tsa lelapa le mo mekgweng ya setšhaba go netefatsa gore balekane ba tswa mo maemong a a tlhomameng le ditsholofelo tse di tshwanang tsa setso.

Nkoko o nthutile go apaya bogobe, bogobe karolo e e botlhokwa thata ya dijo tsa Setswana, mme nna le nkoko wa gago yo o go rutang go oketsa kgolagano e e kgethegileng mo sejong.

Go nna moeteledipele kgotsa moruti mo dikolong tsa setso, go tlhoka kitso e e tseneletseng ya setso, bokgoni jo bo nonofileng jwa boeteledipele le boineelo jwa go tshegetsa meetlo le meetlo ka tlotlo le maikarabelo.

Diaparo tsa basadi tsa setso di akanyeditswe sešwa ka bontle go nna fešene ya segompieno e e kopanyang bošwa jwa setso le moakanyetso wa sa gompieno.

Batlhami ba fešene ba segompieno gantsi ba tsenya dikarolo tsa setso ka go dirisa di-pattern-e tsa setso, matsela le ditshwantsho mo ditlhamong tsa segompieno. Ba kopanya bošwa le mefuta e e tlhametsweng.

Tota moaparo wa setso o ka aparwa ditiragalong tse di tumileng jaaka di-conference, tse di mo maemong a mantsi. O oketsa botlhokwa jwa setso, botho le tlotlo ya bošwa mo mafelong a seporofešenale.

Mekgwa ya boeteledipele ya setso mo ditsong tse farologaneng e bopa ditšhono le dikgoreletsi ya basadi mo boeteledipeleng, ka go tlhotlheletsa ditlwaelo tsa loago, ditsholofelo le phitlhelelo ya maatla.